Angeke indiphathe kakuhle loo nto leyo. Angeke indiphathe kakuhle tu ngoba kaloku xa ehleli ecaleni kwam, kulula noba nam ndingasoleka uba andibhatalanga kule teksi ngoko ke angeke indiphathe kakuhle kodwa andinayo indlela endingenza ngayo xa ndiyiqaphele uba akabhatelanga ndibe ndizazi uba ndibhatele. Kungenjalo ndingafuna kwenziwe uphando apha emotweni kubuyiselwe imali, umntu ngamnye abuyiselwe imali yakhe, umntu ngamnye, kuzawutsho kucace intoba ngowuphi ongabhatelanga, avele ukuba nguye ungabhatelanga. Ngoko ke angeke indiphathe kakuhle kuba ke ihlazo ndiyalonqena, andilithandi ihlazo.

Yakhe yandichaphazela kakhulu iyinto embi ngaloo nyaka ithe yenzeka ngayo ingxwabangxwaba yoonoteksi, yayikwidolophu saseMthatha. Kwade kwangenelela umphathiswa wezamapolisa ngelo xesha, wayivala loo irenki leyo yoonoteksi kuba ke kwakusiliwa. Wayivala irenki kunzima ukubheka edolophini, emisebenzini, abanye bancathama kwezinye iimoto eziphrayivethi, bencathama nasezivenini nasezitrakhini kunzima. Yaba yinto embi kakhulu leyo ngaloo nyaka lowo, yandichaphazela nam kabuhlungu.

Ayingeke isebenze le nto, ayinawukwazi usebenza ngoba ukuba ngaba kungathiwa izawusebenza ingathetha ukuthi apha kweli lizwe loMzantsi Afrika ayisentando yesininzi, yintando yoonotekisi okanye abaqhubi beeteksi ngoba iimoto eziphrayivethi zinalo ilungelo lokhwelisa abantu okanye lokhwelisa iintsapho zazo, ngakumbi abafundi. Ngoko ke xa benokuza nemibono okanye nesinyanzeliso esithi bakakhwelise mayibe ngabo abakhwelisa abantwana eziteksini, ingathetha ukuthi abantu abanabakhwelisa iintsapho zabo, abanozikhwelisa iintsapho zabo ezimotweni zazo mabazikhwelise eziteksini. Ithetha ukuthi seyibuya seyiqalisa ufune uba imfazwe, angeke ibe mnandi.

Okona kutya endinokukutya xa ndisendleleni ndingumqhubi weelori ndingathanda usebenzisa ifruthi, iziqhamo. Ndisebenzise iziqhamo namarhewu, eyona nto ndingayisebenzisa xa lingekabikho ithuba loba ndiyongena endaweni ethengisa ukutya kwecephe efana nepapa okanye kwezi kwezi ndawo ezithengisa ukutya okusempilweni. Kodwa xa ndisendleleni ndingasebenzisa iziqhamo kunye namarhewu.

Kungaxhomekeka into yokuba inkonzo leyo okanye uhoyo lunjani enokwenza into yokuba ndibe ndiyahlala ndilinde nangakumbi. Kodwa uba ndiyabona into okuba uhoyo olo alusekho okanye indlela endiphethe ke ngayo ayisenakuhlonipheka, ndingabuyela emva. Okanye ndixhomekeke kule nto ibiza ndihambisa uba ibiyintoni le ebangela uba ndibe ndiyahamba ukuze ndibe ndikulaa ndawo kwesaa sikhululo seenqwelomoya.

Yaba nzima kakhulu imeko, yayinzima kakhulu iibhasi zimile ngxi. Kwakubuhlungu ngoba kaloku thina baphangeli imali siyayibeka, uyibekele uba ukwazi uyicukucezela into yokuba umane ukhwela le bhasi ide nyanga iyophela, ngoku xa zimile iibhasi ukhwela iiteksi kuthetha ukuthi loo nto leyo funeka ube nenye imali ethe kratya kuleya ubuyicukucezile wayibekala intoba uzawukhwela ibhasi. Ibe yabetha kakhulu ke ngoku leyo into, ibetha nakwibhajethi. Kwakukubi kakhulu kwakunzima.

Eyi! Ayivakali kamnandi xa usayibhatala le mali yee-toll gates, iye ibe ngathi yimali ophisa ngayo andifuni uxoka. Iye ibe ngathi yimali ophisa ngayo xa usayibhatala kodwa xa ucinga ngezinto apho iye iye khona laa mali eye incede khona, kube ngona xa sowuhleli endlini uyicinga uba owu, iye incede ekulungisweni kweendlela nakwezinye izinto ke ezibalulekileyo ezenziwa ngurhulumente.

Owona mcelimngeni xa xa uzihambela ngemoto yakho kukuba le moto yakho funeka uqiniseke ukuba isemgangathweni, zonke ii-parts zayo zisemgangathweni. Kwaye omnye umcelimngeni kukuba ipetroli izawugalelwa nguwe and indleko yokugalela ipetroli emotweni ohamba ngayo ayifani nendlela yokuba uzibhatalele imoto kawonkewonke, uzikhwelele imoto kawonkewonke, so ngowona mcelimngeni. Kwaye xa uzohamba umgama omde ngemoto yakho yobuqu, kufuneka uqiniseke uba iiphantsi zayo zisemgangathweni. Uba ngaba kukhona iphathi efuneka ithengiwe, ithengwa nguwe ngemali yakho ngoba imoto iyeyakho. Ngoko ke mininzi imicelimngeni xa usebenzisa imoto iyeyakho kunaxa ukhwele ekawonkewonke.